Dijo tsa setso tseo ke ne ke di phehelwa ke sale monyenyane ehlile e ne le dijo tse monate haholo. Dijong tseno tsa setso ke thabela mohodu letsatsing lena le emeng kapo dikahare tsa kgoho hobaneneng ke tsona tse ke di ratang haholo. Dikahare ke tsona dijo kapa nama e monate e ke e ratang dijong tsa setso.

Bophelo ba mokhukhung ke bophelo bo hantle le ha e se bophelo bo nepahetseng. Batho ba bangata ba qala ba phela ka hara mekhukhu, ebe ha ba fumana monyetla kapa yona tjhelete, ba haha dintlo tsa bona tsa majwe kapa di a rekwa dintlo tseo e be ba tloha mekhukhu ba lo dula ka ntlong. Bophelo ba mekhukhung ke bophelo bo hantle empa ha bo a nepahala.

Modimo o lare setjhaba se tla ba, le dikereke tse ngata tse fapaneng nakong ya pheletso jwale ke ka mokgwa oo re na le dikereke tse ngata tse fapaneng. E ngwe le e ngwe e na le melao le mekgwa ya yona eo e tsamayang ka teng, kapa e tsamaisang thapelo ka teng. Ha se fela ba rutang setjhaba ka tumelo ena ka tsela tse ngata tse fapaneng.

Tjhehe, nna lebitso la ka ha le tswe sethithong sa mme wa ka, mme wa ka o la ntheha lebitso, motho a nang le lebitso le tswang sethithong sa mme wa ka, ke abuti wa ka.

Lebaka le etsang hore batho ba baholo ba re ngwana wa ngwanana, a seke a ja mahe a le dilemong tse ka tlase.

Eya, basadi ba etsa mosebetsi o hantle, ebile o fetang wa banna ha ho tluwa tabeng ya boetapele. Basadi ba na sebedisa maikutlo a bona hore ba tsebe ho phethahatsa seo setjhaba se se hlokang. Banna ha ba sebedise maikutlo a bona nakong e ngata ba sebedisa hore na tjhelete e teng kapa ha eyo.

Ka nnete makeisheneng a rona re na le mehlobo e fapaneng. Ke ntho e ntle haholo hore re tsebe re dudisane, re tsebane hantle re le mehlobo eno e fapaneng, re utlwane le ka puo, re rutaneng puo, hobaneneng hosasa e mong le e mong o tlo hlaka mohaisane wa hae.

Ka pono ya ka, ha re batla ho ikopanya kapa ho amahanya maphelo a rona le badimo ba rona, re tshwanetse ho etsa dithapelo ka dikerese tse mmala e fapaneng. Ho na le kerese tse tshweu, tse putswa, tse kgubedu, le tse tshehla le tse ding ka mebala ya tsona. Dikerese tseo ke tsona tse re etsang hore re ikopanye le badimo ba rona.

Marena a metse a na le bokgoni ba ho, shebana le ditaba tse tshabehang tsa molao, tse leng hore batho ba di roba. E, bokgoni boo ba bona ba ka kgona ho sebedisa ho thusa mmuso ho laola le ho shebana le tsona ditaba tsenono. Ha ho le jwalo, ke ka lebaka la hore le bona ba tsebe ho atlehisa dithuto tsa bona le tseo tse ba di tsebang le tsebo ya bona ho sebetsana le tsona ditaba tsena tse tshabehang.

Tjhe nthweno, ha ya tlameha ho etswa ke Basotho fela, le baditjhaba ba tlameile ho etsa hore hlompho e yate setjhabeng le bathong kaofela, batho ba tlameile ba ithute ho hlomphana le ho ratana ka bo bona ba bona, le ka bo teng ba bona lefatsheng.

Re ka etsa hore re ba tsebise hore dijo tsa setso tse fapaneng di ka fumaneha mabenkeleng afe a dijo. Dijo tse nonong di ka fumaneha mabenkeleng a tshwanang le bo mabenkele a nang le batho kapa dingaka tsa setso tse ka thusang le ho hlalosa hore, na sejo le sejo se thusa ka eng mmeleng wa motho. E ngwe hape tsela ko ho bontsha ka marangrang hore dijo tsena tse fapaneng di ka fumaneha kae, marangrang a o tshwana le dipampiri, difounu, di-advert le television-eng kapa radio-ng.

E ke se ke ile ka ipha nako ya ho netefatsa, ditaba tsenono tse ke kopantshaneng le tsona tsa meetlo ya Sesotho. Ke netefaditse tsona ditaba tseo ke santsane ke le sekolong, ke ne ke sebedisa mokgwa wa internet, mokgwa wa di-magazine, wa di newspaper le ho etsa research kapo ho botsa batho, e ba Basotho hore na mekgwa ena na kapa meetlo ena na ke meetlo e nepahetseng ya nnete kapa tjhe.